Dipone tsa mela di botlhokwa ka gore di dira gore o efoge kgotsa go tila dikotsi tsa mo mmileng le go bona ba tsamaya ka dinao le diphologolo mo tseleng. Dikotsi tse di ka diregang fa dipone tsa mo mmileng di sa dire ke gore go ka diragala gore dikoloi di thule batsamaya ka dinao le diphologolo tse di kgabaganyang tsela bosigo.

Dipalangwa tsa botlhe go bagodi di ka tokafadiwa ka tsela ya gore di ne bonolo go bagodi go di dirisa. Go bua le ba lefapha la dipalangwa kgotsa mekgatlho ya dipalangwa gore bagodi ba se duele madi a a lekanang le a batho botlhe sekai, ko polekeng ya Brotherly dibese di ne di ne di direla bagodi dikarata tsa phokoletso ya madi.

Bakgweetsi ba dibaesekele ba ka nna le bothata ba go tsena thari ko tirong ka gore go metsi mo ditseleng. Go kgweetsa baesekele mo puleng go boima ka gore o a go koloba le gore o ka se bone tsela sentle ga ntse o kgweetsa.

Boitshwaro jwa mopalami bo ka tlhotlheletsa gore bothata bo a oketsega kgotsa bo a fokotsega phetelela. Mopalami yo o tshwenyang kgotsa yo o sa dirisaneng mmogo a ka gakatsa seemo. Fa mopalami yo o retibetseng le yo o thusang ebile a latela ditaelo, a ka thusa go fokotsa kgotsa go laola bothata ka tsela e e nepagetseng.

Go tokafatsa bokgoni jwa dibese tsa sekgala se se leele go tsepamisa mogopolo mo go tokafatseng tsela, tiriso ya thekenoloji le katiso ya bakgweetsi e ka tokafatsa thata tiragatso. Tokafatso ya tsela e akaretsa go emisa ka tsela e e tlhamaletseng. E ka nna ya oketsa sekgala fa gare ga tsone le go dirisa tshedimosetso go tokafatsa ditsela le dithulaganyo. Thekenoloji e ka diriswa go diragatsa go sala morago nako ya nnete go tokafatsa tiriso ya petrol-o le go tokafatsa tlhaeletsano magareng ga bakgweetsi le batsamaisi.

Ka kakaretso Gautrain e tsewa e le mokgwa o o babalesegileng wa dipalangwa tsa pabalesego le tshireletsego e le selo se se botlhokwa thata. E nna le tlhokomelo ya CCTV. Go nna teng ga tshireletsego ya diura di le some a mabedi nne kwa diteišeneng le legora le le sireletsegileng go bapa le tsela. Fa diterena diteišene di sireleditswe sentle, bapalami ba tshwanetse go itse ka dikotsi tse di ka nnang teng mo mafelong a a dikologileng diterena dingwe segolo bogolo tse di gaufi le diteropo.

Ee, ke a tle ke lemoge letshwao leo. Letshwao leo le letlelela gore dikoloi di eme gore ke kgabaganye. Ke a tle ke le tsenye tirisong ka gore go be go babalesegile gore ke kgabaganye tsela ka nako eo.

Ditsala, ke rata ga re ka tsaya loeto mo keresemoseng mme re etele kwa lefelong le bidiwang le le gaufi le metsi, ke lefelo le le ntle e le ruri. Re ka rulaganya le sepalangwa se se tla re isang ra rulaganya marobalo le tsa diamaleng. Go batla re ithulaganye go sa le jaanong re amogele tlhwatlhwa tlase le pele go tlala thata.

Fa o latlhegile o le kwa boemela ditekising sa ntlha ga o a tshwanela go botsa mongwe le mongwe kgotsa go bolelela mongwe le mongwe gore o latlhegile. Se se siameng se o ka se dirang ke go botsa mokgweetsi wa tekisi gore tsela ya goya ko ga malome wa gago kwa a dulang teng ke kae. Fa o na le nomoro ya gagwe ya mogala wa letheka o ka mo founela kgotsa go babalesega o kaya kwa sepodising wa ba tlhalosetsa ba tla go thusa go mo founela kgotsa ba go isa kwa a dulang teng.

Ee, nkile ka bolela mongwe wa lelapa la me ka maitemogolo a me a go itse go kgweetsa. Ke ne ka mo lotlegela ke re, nnake ekile ya re ke ithuta go kgweetsa ka gata lefura ka phoso boemong jwa boriki koloi ya ragoga mme ka lesego go ne go se na sepe kwa pele ga yona, rre wa me o ile a nthusa ka bonako a gata boriki mme koloi ya ema. Ke ne ke tshogile e le ruri morago ga moo, ke ne ka tshaba go tlhola ke re ke ithuta go kgweetsa.